Wukuthi umngani wami ngimchazele ukuthi umshwarense wezezimali emva kokuthi ushone kusuke kungasizi wena, kusuke kusiza umndeni wakho ney'ngane zakho nabantu obashiyile. Ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke nempilo bengasale behlupheka ngoba hlampe, kwesinye isikhathi kusuke kuwuwena wedwa okade uphilisa umndeni. So, uma usungasekho bazosala behlupheka behlulwempu. Yingakho uhlezi uhlezi unomshwalense wempilo.

Angeke ngize ngithande ukutholana nezindleko ezengeziwe.

Yebo, ngoba uma kukhona abantu abakwaziyo ukuthi imali bayidle baze bayiqede inyanga ingakapheli, kuthi inyanga uma isiphakathi nendawo, sebeselwe iy'mali ezithize ukuze baqede izikweletu zabo noma imkhokhelo yabo ekufanele bayikhokhele.

Ayikho into ongayenza mngani wami, ukuthi ulindele ukuthi konke okuqhamuka kumshwarensi kuzozama ukuthi kupheshe lapho kungaphesheka akhona. Kodwa okunye ukuthi othandiweyo kumele adlule ngesidima.

Kungaletha ukukhathazeka kumina.

Ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi ujabulile ngoba wazi ukuthi umndeni wakho, ngisho ungaya noma ilaphi, uyohlezi uvikelekile futhi uyohlezi unayo imali ethize osuke oyishiyelile kulo mshwalense.

Wukuthi ngicabange ukuthi eyiphi indlela engingayenza ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyise le mali uma ngase kuthiwa ayalahleka esikhathini esizoqhamuka noma esikhathini esilandelayo.

Ukuqale ucabange ukuthi uma le mali ifika, wokuphi ozoqala ukwenze, wokuphi ozogcina ngakho, engathi futhi ungaphinda ubhale phansi ukuthi ilokhu okokuqala, u-one, u-two, u-three, no-four, before uthatha imali ethize uyihambisa la ukhona idingeka khona ungakabhali phansi izinto ezibalulekile okumele uzenze.

Sekuyasiza manje ngoba kudala zazingekho, babexhumana ngamaposi, kanti manje sebeyakwazi ukuthi baxhumane nomakhalekhukhwini bazemapulatifomu zesimanje. Izingane zale amakude koGoli ziyakwazi ukuthi zithinte oma wazo nabazali bazo be le emakude emakhaya, baxhumane ngendlela ethize, basendelane izimali nama-message.

Ngakwazi ukuthi ebhenki uma ngifika ngizofuna le mali yemboleko. Ngathola umuntu osekwazi ukuthi angichazele ukuthi ngizoyikhokha kanjani futhi izoba isikhathi esingakanani ngiyikhokha le mali.

Wukuthi umngani wami kumele abheke ukuthi umndeni wakhe bayinani elingakanani, baphinde futhi babheke izifo ababhekene nazo, neminyaka yabo njengomndeni.

Okokuqala ukuthi ngingazi ukuthi kumele yini ngiyivale lediphozithi noma kumele ngithathe izimali endaweni ethize, ngibuye ngicabange ukuthi izimali zingaphinde futhi zingisize kwenye indawo yokuthi ngiyithole, ngiphinde futhi ngiyidlulise, iye kusiza la kufanele isize khona.

Ukusebenzisa i-Post Bank ngoba uyakwazi ukuthi imali uyikhiphe, uyisebenzise, uphinde futhi ukwazi ukuthi ithunyelwe kini ngendlela yokuphathwa ngebhokisi.

Wukuthi ngibonile ukuthi umndeni uyakwazi ukuthi usheshe uyithole imali, ingaze ithathe isikhathi eside abazali befuna ukuya emathawini beyokhipha le mali.

Kuba nzima ukuthola la madokhumenti, ngoba amadokhumende angakwazi akangajwayele ukusebenza njalo futhi angafuneki ngaso sonke isikhathi.